Ewe, njengomfama kubalulekile ukuba izinto zakho uzihlolisise phambi kokuba uzihambise ebantwini okanye uzinike abantu. Loo nto iyakunceda nawe ukuba ungabi nalo uxinzelelo lokuba izinto zakho awukhange uzihlolisise.

Ewe, iziqhamo ezikhula kakuhle nokuba ke kusebusika yimbotyi. Ungakwazi ukutyala iimbotyi kona noba kusebusika kwaye ungakwazi ukulima amazambane ngokuba amazambane akanangxaki ayakhula kakuhle nasebusika.

Ewe, ndingatsho ukuba umsebenzi naye nowumphi na umsebenzi unalo uxanduva lwakhe uba afike ngexesha emsebenzini and awenze kakuhle umsebenzi awenzisisise kakuhle ukuze angagxothwa emsebenzini. Kunye ke ziba khona nezinto ezibangela kuba ajongisise umsebenzi wakhe ukuba uwenza kakuhle kakuhle na.

Ewe, yona ilungile kodwa ke noko iminyaka le inikeziweyo minintsi kakhulu. Bekufanele uba bona bathobe iminyaka le.

Ewe, urhulumente into anokunceda ngayo abantu basetyhini kukubanika izixhobo kunye nokubafundisa kanzulu and ke abaxhase nangemali ukuze babe nazo into abaqine kuzo xa into yabo ingalungi. Nantso ke into ibinonceda, urhulumente ancede axhase abantu basetyhini.

Iba khona imitshini yokuxhela okanye uqashe abantu babe baninzi ukuze ukwazi ufumana, ukwazi inani libe linintsi le-production.

Ewe, ngoku into elula noko urhulumente uzamile ukwakha izikolo apha emaphandleni and ke ngoku nabazali funeke umntwana akwazi ukumnakekela angashiyeki emfundweni, akhawuleze afunde esemncinci.

Ewe, ibaluleke kakhulu ke le nto yokunikwa abantu imali kodwa ke ingathi urhulumente angakwazi ukuyikhawulezisa le nkqubo ukuze abantu bafumane iimali zabo besaphila. Ixesha amaninzi abantu bathola iimali okanye kufunwa unikwa imali bengasaphili kakuhle.

Ewe, into ebangela ukuba uMzantsi Afrika ube semva kukuba ubuxhakaxhaka kwiteknoloji isemva kakhulu eSouth Africa. Ngoko ke urhulumente uba angaxhasa bonke ubuxhakaxhaka obu bukhoyo.

Ewe, ngokuba ke abantu abanintsi apha emaphandleni bahleli nje. Kodwa ke kuba urhulumente angabazela nenkxaso abaxhase, abaqeqeshe, uqoqosho lwalapha eMzantsi Afrika lungakhula kakhulu lunyuke luye phezulu.

Ewe, funeka umntu abe nezikhenkcezisi ezisemgangathweni, that is iifriji. And nenyama aqale apoposhe kuqala phambi kokuba ayixhele inyama yakhe, izokwazi ukwaziwa kwabantu abaninzi phambi koba axhele.

Into enonceda uqoqosho kukuba urhulumente yinkxaso yemali ukuze uqoqosho lwasemakhaya lukhule kunye noqeqesho kubasebenzi, angayeki ukuxhasa nangezixhobo ezi zemisebenzi.

Ewe, igadi esemveni kwendlu zinceda kakhulu apha emakhaya kuba abantu bayakwazi ukuzilimela, balime ukutya nemifino. Loo nto leyo itsho igxothe indlala eziko.

Ewe, ingxaki ekhona ekulimeni iba zizilwanyana kunye ne-poison ebangela kufe izityalo. And ke ngoku urhulumente uba angaqhubeleka axhase abantu ngezonto nje ezincinci, noko uqoqosho lungake luthi.

Ewe, ibalulekile kakhulu loo nto uba isivuno esibolileyo ungasibeki kunye nesivuno esingabolanga, kuba ukhe wazibeka ndaweninye zizawubolisana zikhawuleze kumoshakale konke ukutya ungatholi ukutya ixesha elaneleyo.

Ewe, eyokuqala ndingatsho ndithi kukuba nentshisekelo kwicala lezolimo kwaye nokuthanda imfuyo. Loo nto leyo ibangela uba noko amafama kube lula ukuqasha, ube nononophelo lwezinto ozenzayo xa kulinywa.

Ewe izinto ezinye ezakhiwa ngengqolowa sisonka kunye nokutya kwabantwana ekuthiwa yiWeet-Bix.

Izinto ezinokunceda xa kuyimbalela kukujonga amaxesha okulima and ulime into ezingafaniyo. Umzekelo awunokwazi ukulima umbona ebusika kodwa umbona kufuneka ulinywe ehlotyeni ukuze ukhule kakhulu. Ebusika ungakwazi ukutyala iimbotyi imile ibe rayithi.

Imicelimngeni yokufuya iigusha kukuba iigusha zibe nesifo kunye namaqhizana amakhalane. Kufuneka usebenzise izitofu lonke ixesha, uhlale unazo izitofu zokuba zibe namandla ingakumbi ebusika.

Aluncedo kakhulu imicelimngeni ngoba iinkqubo zikarhurumente zinceda abantu kuqashwe kunyuke nditsho uqoqosho apha emakhaya. Loo nto ke ithi urhulumente ingathi angangapheli mandla ahlale efaka isandla.

Kukunqongophala kwamanzi kuli-challenge kakhulu kuba abalimi baphela amandla and ke ngoku urhulumente ingathi angancedisa embe la amanzi embiwa phantsi.

Ewe, izinto ezinzima kakhulu ukuzithengisa apha emaphandleni ngoba kukude nedolophi ziinto ezifana nemifuno kunye nenyama. Ingathi ke unganabantu abaziyo ukuze ukwazi ukubathengisela izinto zisentsha zisentle kusengethuba.

Ewe, into ejongwa lulutsha kakhulu kukujonga inzuzo kodwa ke ezolimo ikhona yona imali and inintsi xa uzimisele ukhuthele. Ingaske ke ungapheli amandla xa sowuqalile khona uzobona iziqhamo xa xa sowuvuna.

Ewe, urhulumente into anoyenza kukungenelela ancedise kakhulu apha kwezi zolimo khona ukuze nolutsha lufumane imisebenzi apha kwezi zolimo. Umntu engadanga waqeshwa, ungakwazi naye ukuzivulela into apha emakhaya azilimele kokwabo kodwa xa urhulumente naye ezawukwazi ukuncedisana nabantu.

Ewe, xa unesivuno esikhulu sombona uyakwazi ukuthenga amachiza ufake kuwo khona ukuze zingabikho into eziza kuphazamisa ezinjengeengogwane kunye namanyike.

Ewe, enye imicelimngeni abaye babe nayo kukungakwazi uyoziqokolela imfuyo bezoloko becela uncedo ebantwini. Kwaye ke ngoku xa sebekhulile bebadala, abantu bayababaleka.

Ewe, amaxesha okuna imvula anefuthe elikhulu kuba xa kuna imvula kulapho umhlaba utsho uthambe nezityalo ezininzi nezithole zitsho zikhule kakuhle zngenakudingi kunkcenkceshelwa ngamanzi.